Nka jwetsa morena hore a se ka ikutlwa ka tsela ikutlwang ka yona, ka ha di nako le dintho di fetohile haholo mehleng ya sejwalejwale ebile mohlomong hona ho ka thusa morena haholo, hobane le yena a ka iphumana a le mathateng ka tsela eo a ka batlang ho rarolla dintho ka teng. Ka ha motho a ka nka qeto ya hore o mo isa kgotla tsheko ya mmuso e bang a sa rata seo a se entseng ho ena, nka mo jwetsa hore a se ka ikutlwa a nyenyefatseile, empa a amohele sena, a be a utlwisise le hore kgotla theko ya mmuso ho na le batho ba badileng haholo moo ba ka kgonang ho thusa.

Ho ya ka nna, ke bona e se ntho e hantle hore ho sebetsa motho a le mong fela ka tlung, hobane ka nako e ngwe o fumana motho eno a le mong ebe mokgolo wa hae ha o lekane ditlhoko tsa rona ka mona ka tlung. E bang motho wa mme wa kgona ho sebetsa, a thuse molekane wa hae, ke a e kgothalletsa eo haholo. O ka fumana motho wa ntate ha e le yena a sebetsa a le mong ka tlung a sa le tlasa kgatello e kgolo ya maikutlo, ha sa kgone ho fihlella ditlhoko tse itseng tsa lelapa la hae. Ka ha setso le Bebele se re jwetsa hore monna o tlametse a hlokomele lelapa la hae, ka hoo seo se ka mo hatella maikutlo haholo.

Morena wa sebaka sa haeso ke Morena Lebese. Nkile ka mmona, a bitsitse kopano moo, a na jwetsa batho ka ditsha tseo a tla tla a di sehela batho. Morena wa pele pele wa setjhaba sa Basotho ke Morena Nama.

Nka eletsa morena ka hore a ikopanye le ba ha masepala ka ha dibaka tsena kaofela e se tse own-nwang ke marena hobane e meng ya mebu ke ya masepala. Ka ho ho ka thusa haholo ha marena a ka ikopanya le di masepala tsa rona hore ba sehele batho ditsha. Ya bobedi, ho dumeletsehile hore o ka qosa morena ha o sa kgotsofala kapa la motheolla setulong, haebe le sa kgotsofala ka ditshebetso tsa hae.

E, ke nahana ditjhaba tsena tse ding ha di etetse Afrika Borwa, di thabela dijo tsa rona hobane hangata batho ba bangata wa utlwa ha ntse ba botsuwa ka dijo tsa Afrika Borwa, wa utlwa ba re Afrika Borwa ke naha e nang leng mofuta e mengata ya dijo e bileng o leng monate haholo.

Seaparo se seng seo re ka se aparang rele Basotho ebe merabe e meng e ntse kgona hore o supa hore bana ke Basotho. Batho ba bomme ba ka kgona ho apara dishweshwe tsa bona e be bananyana ba apara dithethana tsa bona, ba kenya difaha, ba sala ka matswele, batho ba bontate ba ka kgona ho apara ditshiya tsa bona ebe ba rwala media nyewe ya bona e be ha ba apare letho ka hodimo ka mona. E meng ya merabe e ntse tla kgona hore supa ba tjho hore bana ke Basotho ka dikobo tsa bona, le dithethana tseo ba di apereng le mefuta e itseng ya lesela bakeng sa dishweshwe tsa rona.

Seo ke se tsebang se etsuwang ke batho ba baholo ha ngwana a qeta ho hlaya. Ho mo tisa kapa ho mo tshireletsa bakeng sa meya e mebe, ke ho mo rapella tsatsi le tjhabang, le le dikelang se seng se batho ba baholo ba se buwang ba re ngwana wa thalewa ka moriyana wa seteipi. Haeba o tlo tsamaya le ngwana, o ya le yena seterateng ha o fihla moo o yang teng, o kgwatha tlase mobung e be o mo tshasa hlohong le ka hara matsoho, ho mo tshireletsa bakeng sa memeya, haholo holo thapelo.